Ku va ni tiva leswaku hi yihi leyi ni faneleke ni yi hlawula i ku teka xiboho eka xikarhi ka i ku teka xiboho exikarhi ka vutshunguri na ndhavuko na bya bya ndhavuko na bya manguva lawa minkarhi hinkwayo i ku rhanga ni vulavurisana na mutivi wa swa rihanyo loyi a faneleke tanihileswi swiyimo swin'wana swi lavaka vutshunguri bya manguva lawa lebyi seketeriweke eka vumbhoni kasi swin'wana swi nga vuyeriwa eka maendlelo ya ndhavuko kumbe ku hlanganisiwa ka swilo leswimbirhi.

Hi mavonele ya mina ndzi vona swi boha ku i ku va vadyuhari va hlayisa vana va vona na vatukulu hikuva swiyimo swa vanhu a swi fanani, ho kuma vatukulu lava na vana a va na swona swo va hlayisa a va tirhi, a ku na leswi va nga tshembela ka swona handle ka yona mali leyi ya vadyuhari, nakona hi vona va hlayisaka vadyuhari lava, hi vona va tshamaka va ri na mudyuhari loyi masiku hinkwawo va va hlantswelaka va va endlela hinkwaswo ni vona swi ri swa nkoka ku va na vona va hlayisa family ya vona ntsena va nga yo a nga va va nga yo tirhiseriwa matimba yo karhi ku va va swi endla va swi endla swi huma embilwini ya vona.

Mimpfuno leyi vanhu va yi kumaka hi ku va na vukorhokeri bya xihatla etikweni i ku va vukorhokeri bya xihatla byi ndlandlamuxa swinene vuhlayiseki bya vaaki na vuhlayiseki hi ku nyika nhlamulo ya xihatla eka swiyimo swa nkoka, ku hunguta ku vaviseka na ku fa na ku tiyisisa ku titwa ku hlayiseka na ku tihlamusela endzeni ka miganga.

Swilo leswi endlaka leswaku vavanuna va tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela yo langutana na swiyimo swo tika i ku va vavanuna a va swi koti ku vulavula leswi swi nga le timbilwini ta vona hambi swi vava kumbe swi tika kanjhani. Wanuna i tshemba leswaku wanuna faneleke a tiya ku kombisa leswaku i tiyile i nhloko ya muti, vavanuna a va swi koti ku vulavula kumbe ku vulavula na wun'wana wa n'wanuna wa rixaka ra vona kumbe vatswari va vona kumbe vavasati va vona a va swi koti ku vulavula, va nga va nga fela endzeni swilo swi va vavisa kambe ku vulavula a va swi koti kambe va tsutsumela eka swidzidziharisi hikokwalaho ka sweswo swo chava ku vulavula. Vavanuna va lava leswaku ku va ku vonakala ku va ku va tiyile ngopfu.

Na vutsoniwa va nga langutana na yona i ku va vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va langutela na mintlhontlho yo tala swinene ku katsa na ku fikelela loku nga nyawuriki, ku soriwa eka vaaki, swihinga swa dyondzo, ku hambana ka mintirho na ku hambana ka nhlayiso ya wa rihanyo ra vona na xiphiqo xa timali, leswi nga vangaka ku hlongoriwa na ku tihambanisa. Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa a va swi koti ku endla swilo leswi va swi lavaka hi minkarhi ya vona, vanhu lava hanyaka na vutsoniwa ku va va kota ku endla xilo xo karhi swi laveka ku va ku ri na un'wana a va pfunaka.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga nyikaka malume wa mina i ku va i swa nkoka ku ya mahlweni a nwa murhi wa yena tanihi laha a lerisiweke ha kona eka nkarhi hinkwawo lowu ringanerisiweke hi muphakeri wa yena wa tinhlayo ta rihanyoo, loko o tshika ku nwa murhi lowu i ta hatlisa ngopfu murhi lowu wa ku hatlisa ngopfu a nga tlhela a vabya naswona a nga hangalasa vuvabyi eka hina van'wanyana. Hikokwalaho ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i swa nkoka swinene leswaku a ya mahlweni a teka maphilisi ya yena leswaku a ta kota ku tshunguleka hi swa hi swa ntiyiso hikuva leswa mati va nga n'wi nyika swona na yena a nga swi tivi leswaku swi vuya kwini nakona a nga tshembi mun'wana na mun'wana loyi a n'wi nyikaka xilo hikuva rihanyo ra yena i ra nkoka swinene ku faneleke a ri tekela enhlokweni leswaku a ta kota eku hanya a ya emahlweni.

Leswi ndzi nga swi endlaka leswaku mutirhi kuloni wa hina loyi a nga mutsoniwa a titwa a amukelekile laha entirhweni i ku va ndzi n'wi vutisa mutirhi loyi leswaku hi yini hi ndlela leyinene yo n'wi pfuna, ndzi khoma munhu loyi hi xichava ni va ni xichava naswona ni pfumelela ni swiyimo ni swilaveko swo hambanahambana, ni lemuka leswaku swi nga teka nkarhi wo tala ku fika kwini ku nyika vukorhokeri eka munhu loyi a nga na vutsoniwa leswaku a ta kota ku tiyisisa leswaku swilaveko swa yena swi fikeleriwa hi ndlela leyi faneleke. Ndzi n'wi yingisela minkarhi hinkwayo, ndzi nga tsutsumeli ku hlamula swilo ndzi nga swi ehleketanga, xo sungula swi laveka ndzi sw itwisisa leswaku munhu loyi u hanya na vutsoniwa naswona mina na yena a hi fanani swi lavaka ndzi n'wi khoma hi nhlonipho swinene ku kota na yena swa ku a ta ndzi hlonipha.

Ndzo tikuma ndzi le ka vuxaka bya rirhandzu lebyi byi xanisaka xilo lexi ndzi nga xi endlaka xo sungula i ku va ndzi nge ringeti ku n'wi lunghisa hikuva loko munhu u ringeta ku mu lunghisa u ya mahlweni no endla mahanyele ya yena yo biha ndzi papalata ku tisola hikuva ku va ndzi tisola ka ku tisola ka mina swi nge cinci nchumu hikuva a hi nandzu wa mina leswaku a ndzi khoma hi ndlela leyi, ndzi rhangisa swilaveko swa mina emahlweni hikuva na yena u va a rhangisa swilaveko swa yena emahlweni loko a ze a kota ku ndzi xanisa eka rirhandzu leri, ndzi papalata ku hlanganyela na na yena leswaku ndzi nga ringeti nakambe ndzi nga vuyiseli hambi a endla yini na yini ndzi nga vuyiseli hi matimba ndzi veka mindzilakanyo ya mina, ya yena hi xiyexe leswaku a kota ku swi vona ndzi huma eka vuxaka lebyi.

Swivangelo leswi toloveleke swa ndzilo lowu etindhawini i ku va loko mahiselo ya ya ehansi vanhu vo tala eka tindhawu leti nga ri ki ta xivumbeko va kufumela hi ti hitara na mapharafini ya na switofu swa ma pharafini xikan'we na ku tirhisa makhandlela ku voninga, leswi swi nga tlhela swi nga vanga ndzilo lowu nga hangalakaka hi ku hatlisa. Ndzilo eka tindhawu leti ti nga ri ki ta xivumbeko wu vangiwa ngopfu hi swihlovo swa malangavi leswi pfulekeke na vuhlanganisi bya gezi lebyi nga ri ki enawini lebyi rhwalekaka ngopfu. Hi swona leswi swi endlaka leswaku ndzilo lowu etindhawini wu va wu toloveleke swinene hikuva vanhu va endla swilo leswi kalaka swi nga ri le nawini nakona loko se va vona ku ehla ka xiyimo va endla swilo swo tala leswaku va kota ku tshama va kufumela.

leswi swi nga nkoka entirhweni mayelana na swiyimo swa ntshikelelo lowukulu i ku va u kota ku rhula ehansi ka ntshikelelo vuswikoti byo tshama u rhulile ni ku dzhikisa mianakanyo eka swiyimo leswi nga ni ntshikelelo lowukulu, leswi nga ni mimpfilumpfilu i swa nkoka leswaku u ehleketa kahle ni ku teka goza leri humelelaka ku endla swiboho hi ku hatlisa ni hi ndlela leyinene, vatirhi va xihatla va tala ku langutana na swiyimo leswi nga tariki swi nga ri kahle, vuswikoti byo tiya byo vulavurisana, ku vulavurisana loku nga erivaleni na loku ku kongomeke na vavabyi na vatirhikulobye na van'wana lava hlamulaka i swa nkoka eka ku hlanganisa matshalatshala na ku tiyisa mbuyelo lowunene leswaku entirhweni ku va ku kota ku tirheka kahle i swa nkoka swinene.

Mina tanihi munhu loyi a nga ve tshama a kayivela mirhi exibedhlele i ku va ku tirhisa mirhi yin'wana kumbe ku hlwela vutshunguri swi engetela khombo ra ku angula loku nga ri ki kunene ka miri, swihoxo xa miri ni ku tsandzeka ka vutshunguri leswi nga ha vangaka ku andza ka ku etlerisiwa exibedhlele ni ku amukeriwa nakambe ku engetela ku leha ka ku etlela exibedhlele. Loko vuvabyi va kuma ku hlwela ka vutshunguri kumbe swiphiqo hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mimirhi swi vanga leswaku ku hava ku tshama nkarhi wo swi vanga leswaku munhu a tshama nkarhi wo leha ngopfu exibedhlele, ndzi vulavula leswi hikuva swi ndzi humelerile ndzi va ndzi kala vutshunguri hikokwalaho ka vanhu lava vo fika va teka vutshunguri ku ve va swi tiva leswaku a va yi ku byi tirhiseni ku ve ku na vanhu vo tala lava va lavaka ku byi tirhisa.

Mimirhi ya swimilana leyi ni yi tivaka leswaku ya tshungula vuvabyi bya miri i thumeriki yi tiveka hi switirhisiwa swa yona swo lwisana na ku pfimba thumeriki yi tala ku tirhisiwa ku hunguta switlhavi swa maathirayiti xikan'we na swiyimo swin'wana swo pfimba, xin'wana lexi ni xi tivaka i jinja, yi tirhisiwa ku ringana malembe xidzana yo tala ku tshungula ku pfimba, ku hlanta na timhaka ta gayela swakudya. Jinja yi tlhela yi va na switirhisiwa swo lwisana na ku pfimba, xin'wana lexi ndzi xi tivaka i chamomile, yi tiveka hi vuyelo bya yona byo rhurhisa ni ku olovisa, tiya ya chamomile hakanyingi yi tirhiswa ku endla leswaku munhu a wisa ni ku olovisa bya ni ku olovisa vurhongo swinene hi leswi ndzi swi tivaka na kona ndzi tiva leswaku swa pfuna swinene.

lexi ni nga xi endlaka ku hlohlotela wanuna leswaku a kota ku kamberiwa nkarhi ni nkarhi vavanuna va yingisela ngopfu vanhu lava va va rhandzaka, loko wanuna a ku rhandza u ta yingisela a ku yingisela xirilo xa wena hikuva u lava leswaku na wena u tsaka emoyeni ku kandziyisa xiphemu lexi lexi ni nga xi endlaka i ku va ndzi kandziyisa xiphemu lexi hi nkarhi wa mabulo swi ta n'wi pfuna ku twisisa ndlela leyi vuhlayiseki bya yena byi nga nkoka hi yona eka eka hina, ku endzela hosi eofisini ya dokodela a swi vuli ntirho wun'wana lowu nga tsakisiki kambe i ndlela ntsena yo tiphina hi rihanyo lerinene eka malembe lama taka. Loko o kota ku twisisa sweleswo leswaku ku va a ya edokodeleni i ku va swi endla leswaku na yena a kota ku hanya malembe yo tala.

Swilo leswi swi swilo leswi swi kombisaka leswaku munhu u na xitsongwatsongwana xa khorona i ku va a nga swi koti ku etlela a tshama a pfukini minkarhi hinkwayo vurhongo bya n'wi kayivela, ku vava ka misiha na mavoko kumbe milenge yo tika, ku karhala lokukulu kumbe ku karhala ku khuluka kumbe ku pfaleka ka nhlonge kumbe ku khohlola, a pandza hi nhloko, mahlo lama vavaka, ku pfimba ka nhloko, ku khohlola lokuntshwa ni lo ku phikelelaka, ku vava ka xifuva kumbe xifuva lexi tiyisiweke, ku lahlekeriwa hi ku navela swakudya. Hi swona leswi ndzi tivaka swona swi kombisaka leswaku munhu u na xitsongwatsongwana xa khorona, naswona a badlabadla ngopfu a nga swi koti ku hefemula, hi swona leswi swi kombisaka xitsongwatsongwana xa khorona.

rihanyo ra miehleketo i ku kongomisa ni ku dzikisa mianakanyo rihanyo ra miehleketo i ra nkoka eka ku hlayisa ku kongomisa na ku dzikisa mianakanyo leswi nga swa nkoka eka vuhumelerisi na ku humelela eka swiyenge swo hambana swa vutomi ku lawula mintlhaveko vuhlayiseki bya miehleketo lebyi hanyeke kahle byi pfumelela vanhu ku lawula mintlhaveko ya vona hi ndlela leyinene ku sivela ku pfurha ka mitlhaveko kumbe ntshikelelo yo tlula mpimo ku aka vuxaka rihanyo lerinene ra miehleketo ri endla leswaku vanhu va kota ku vumba ni ku hlayisa vuxaka lebyinene tanihileswi va hlomisiweke ku antswa ku vulavurisana hi ndlela leyinene ni ku twela van'wana vusiwana h iswona leswi ndzi nga ku cucetela vavanuna hi nkoka wa rihanyo ra miehleketo.

Ndzi nga n'wi hlohlotelo leswaku i swa nkoka ngopfu leswaku na yena a kuma ku pfuneka hikuva tanihi dokodela wa mihleketo ndza swi tiva swiyimo leswi a nga a nga ta hlangana naswona hi vana va yena ku va a kota ku va a komba vana va yena ndlela kumbe ku tiyisa vana va yena leswaku va ndlhula eka xiyimo lexi swa laveka na yena a kota ku teka wa boheka na yena ku teka xiboho xo ku va a pfuneka eka mina tanihi dokodela wa miehleketo hikuva a nga hleketa onge hinkwaswo u ta swi kota kambe swa laveka leswaku a pfuneka leswaku na vana va yena va ta kota ku va va hatla va pfuneka va kota ku amukela va kota ku ya mahlweni hi vutomi hikokwalaho ndzi vona leswaku i swa nkoka leswaku na yena a kota ku teka xiboho lexi a pfuneka ku kota ku pfuna vana va yena.

Ndlela yo pfuna vana lava vo ka va nga dyi swin'wana hi nkarhi wo phamela ku va na vona va kota ku ti kuma dyile i ku va mathicara swi laveka va endla papila va tsala papila ro karhi va tsala marito ya vana lava va nga dyeki vanga dyeki swin'wana na swin'wana ku huma nhlayo ya vona va kota ku swi tiva leswaku i nhlayo wa njhani lowu nga wo karhi wo ka lowu wu nga dyeka swakudya swo karhi kutani na vona va endleriwa swa vona swakudya etlhelweni leswaku va kota ku va na vona va tikuma va dyile hi swona leswi swi nga pfunaka vana lava nga dyeki swo karhi va kota ku va tikuma na vona va dyile i ku va mathicara makhomisana na vamhana lava swekaka emakhixini leswaku va kota ku swekela vana swa vona swakudya leswaku na vona va tikuma va dyini va tsakile va kota ku dyondza va ya mahlweni va nga kavanyisi hi ndlala.

Leswi swi faneleke ku endleka eka tindhawu leswaku vatsoniwa va titwa va amukelekile i ku va tindhawu hinkwato ku laveka ku va ni switirhisiwa swa vatsoniwa hi le swikolweni hi le madorobeni hi le kwihi swi laveka leswaku mutsoniwa loko a fika a titwa a ti a amukelekile na yena ku ri na ndhawu ya yena laha a va ka a fikile kona naswona mavulavulelo ya vanhu fanele vanhu va kota ku vulavula na yena hi ndlela leyinene vanhu va fanele va dyondzisiwa leswaku va vulavula njhani na vatsoniwa tanihiloko va fikile kolomo swikolweni kumbe kun'wana na kun'wana laha va fambaka kona leswaku na vona va titwa va tsakile va nga titwi va siyiwile ehandle hiswona leswi swi nga endlaka leswaku mutsoniwa a titwa a amukelekile ku va na switulu swa vona hinkwaswo swa vona swo tirhisa leswaku na vona va kota ku fana na van'wanyana.

Tani hi munhu loyi a nga tshembeki kumbe ku landzelerisa ngopfu ka ndlela ya xintu ndzi nga hlamusela malume wa mina leswaku mina tanihiloko va swi tiva mina ndzi munhu wa xikereke naswona swa xintu a ndzi landzeleli ngopfu hikuva ndzi tirhisa xikereke hikokwalaho ndzi nge swi koti ku endla ku hlambisiwa hi xintu ndzi nga mana ndzi hlambisiwa hi xikereke hikuva i swilo leswi ndzi tshemba tshembelaka eka swona murhi wa xintu a ndzi fambelani na wona nakona swa milawu ya kereke ya mina loko ndzo hlamba hi xintu ekerekeni ya mina ndzi ta titwa ndzi nga ha amukelekangi swinene naswona va nga vileli ndzi taya ndzi ya hlambisiwa hi xikereke na mina ndzi ta va ndzi hlambile ku fana na vona loko va hlambe hi xintu.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo hi lowu wo va vanhu lavakulu a va ha swi koti ku ti tirhela hikuva se va gugile naswona ku va marhambu ya vona ma kota ku pfuneta leswaku va endla swa mitirho swa tika swinene. Hikokwalaho loko va kuma mali yo huma eka mfumo i mali leyi va nga ta kota ku tihlayisa hi wona muholo lowu va nga xaniseki hikuva mirhi ya vona a ya ha swi koti swilo swo tala. A swi fani na hina vantshwa kumbe vo manana na va tatana hikokwalaho i swa nkoka ku ku va lavakulu va kuma muholo wo suka eka mfumo va ta kota ku tihlayisa va hlayiseka hi wona i swa nkoka swinene.

Tanihi nhloko ya muti swilo leswi ndzi nga swi endlaka leswaku vadyuhari va titwa va hlayisekile emutini wa mina i ku va mudyuhari vadyuhari va mina ndzi thola vanhu lava va nga ta kota ku pfunana na mina leswaku hi kota ku hlayisa vadyuhari lava, lava va nga ta kota ku ndzi pfuna leswaku va tshama va basile va dya kahle loko mina ndzi ri karhi ndzi endla swin'wanyana. Hi swona leswi ndzi nga swi endlaka ku tiyisisa leswaku vadyuhari va tshamisekile va tlhela va hlayiseka. Ndzi va xavela swo dya swo aka miri ndzi va kumela tinhonga to famba hi tona loko ku ri hi ku a va ha swi koti ku famba, ndzi va endlela hikwaswo swilaveko swa vadyuhari hikuva vadyuhari ku na mali leyi va yi kumaka. Mali liya hi yona leyi nga ta kota ku pfuneta kwala na kwala leswaku va kota ku hlayiseka ndzi nga thola vanhu vo ndzi pfuna ku va hlayisa.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu vo tala lava pfumalaka va pfumala ka va pfumala mali hikokwalaho ko ka ku pfumaleka ka mitirho laha Afrika-Dzonga. Hikokwalaho ndzi vona swi ri kahle hikuva va swi kota ku xava switsongo leswi va kotaka ku kona leswaku vutomi byi ya emahlweni, van'wanyani va nga vi va nga tidlayi hikokwalaho ko xaniseka emiehleketweni hi ku hleketa leswaku va ta dya yini loko ri xile naswona va ta hlamba yini. Hi kona ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku swi ri swa kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu va nyika mali yo pfunanyana evuton'wini bya vona leswaku va nga heteleli va endle swilo leswo homboloka swo fana no yivela vanhu hikokwalaho ko pfumala mali yo tihlayisa.

Hi ku languta ikhonomi ndzi vona yi nga enelangi hikuva swilo swa durha swinene, loko u kuma grant ya three seventy tani hi munhu loyi a nga tirheki grant liya a yi swi koti ku xava hinkwaswo swilaveko swa wena hambi swilaveko leswi swi nga ta kota ku pfuna hayi swilaveko swa swilaveko a yi swikoti, yo kota ku xava mugayo swixevo swin'wana a ya ha swi koti ku xava loko yo ze yi xava mugayo na xixevo leswi n'wanyana a wu nge swi koti ku xava swi fana na swilo swo hlamba, swilo swo sweka xixevo lexi xa wena. Hikokwalaho ndzi vona social grant yi nga ringananga hambi ku ri ya vana na yona a yi ringaneli ku endla timfanelo ta vana hinkwato kambe a swi fani na noto hikuva ya pfuneta laha yi pfunetaka kona.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile tliliniki ematikweni lawa ya pfumalaka i ku va titliliniki leti fambafambaka ti nyika nkoka lowukulu na mimbuyelo eka miganga leyi pfumalaka, hi ku engetela mfikelelo wa nhlayiso wa rihanyo, ku hunguta ku hambana na ku tlakusa vukorhokeri byo sivela. Ti lulamisa swihinga swa ntivo misava, swipimelo swa timali na swihinga swin'wana leswi sivelaka vanhu ku lava vukorhokeri bya nhlayiso wa rihanyo bya ndhavuko, hi ku tisa vukorhokeri hi ku kongoma eka vaaki. Titliliniki leti fambafambaka ti nga antswisa mbuyelo ya rihanyo ngopfungopfu eka vaaki lava nga sirhelekangiki ku fana na vavasati na vana.